Ayi bo, idatha lami ngathi nginganakile ngithi ngifuna ukungena phela nami kwiwebhusayidi njengawo wonke umuntu. Iviki lonke lapho liyahlupha akungeneki nje nhlobo umusabe uyangena ngalo akungeneki. Elangeni lokugcina ngathi ngisalangazelele ukuthi ngizolisebenzisa lavele la-expire kanjalo, angikwazanga-ke ukulisebenzisa. Ngaphatheka kabi ngoba yayingekho into engizoyenza vele seli-expire-yile kodwa-ke futhi ngingafisa ukwazi ukuthi indaba abale nethiwekhi esiyisebenzisayo bengasibuyiseli phela idatha lethu. Ngoba babonile ukuthi alisebenzanga nhlobo and bekuyibona akade behlupha ekutheni singakwazi ukungena. Angikaze nje ngiphatheke kabi ngaloluya hlobo futhi namanje ngisay'buza ukuthi ngempela babe ngasinxephezeleli ngani. Ngoba phela kwakuyi phutha labo ukuthi lize li-expire ngoba mina ngilithenge isikhathi sasekhona but kwangenzeka kubona. Inethiwekhi yabo yayingavumi.

Idatha lomphakathi li-right inkinga iqala uma ngabe ngoba bayakukalela ukuthi okay ngoba unemizuzu ewu-twenty ungaphakathi uzosebenzisa mhlampe idatha eliwu hundred megabyte. Mawuthi uyabheka ngalo hundred megabyte lincane phela leli datha lento ofuna ukuyenza la inkulu. Usuyaqala-ke manje uyahlala-ke usulisebenzisile leli abakunikeze lona awusazi sekumele wenze njani, kodwa lona mawusafika liya sebenziseka bandla. Kodwa mawunomsebenzi omuningi ozokwenza, hhayi ave lilincane. Siyafisa engathi bakhuphula mhlampe isikali makuwukuthi bekuwu-hundred mhlampe benze noma u-five hundred ngoba phela akusiyo into esiyenza njalo. Ngeke uhlezi njalo use-mall, angeke uhlezi futhi njalo use-library. So ngaleyo ndlela leyo abazame ukusithasiselela bakithi ngoba phela zivakasha kancane kulezi ndawo.

Buyekeza Makhosini mfethu mina ngesingami ngizwile kuthiwa laphaya ngathi uyimisele ukuyo volontiya esiteshini somphakathi. Mina bengithi mfethu hamba lapha, ufike uqinise kwezamakhono, ukuthuthukiswa kwamakhono emakhaya. Iy'ngane ukuthi zihambe ziyodlala zithuthukise amakhono azo kuzobonakala ukuthi umntwana unekhono kuphi. Kuphinde mfethu kube wukuthi uyabachazela abantu mhlampe ngezinkinga lezi abahlezi bebhekana nazo. Iy'ngqinamba lezo ukuthi mhlampe ka-SASSA baya kanjani, emnyangweni wamanzi, emnyangweni wezolimo. Konke lokhu ucinge yonke leyo mniningwano ukuze noma usufika wena Buyeza mfethu ufike lapha kube lula ukuthi ukhulume ngezinto ezakha bona. Umphakathi wona osuka kuwona bezobona ukuthi ngempela ungene lapha ukuthi ubatholela yonke le minyango . Bayabuza bayaphendulwa konke lokho Buyeza kuzokubeka ezingeni eliphezulu ngelinye ilanga ugcine umsakazi ovelele.

Ezinkingeni engibhekane nazo kwi-akhawunti yami angisakwazi okusakaza bukhoma. Into engizoyenza ukuthi ngiyicishe le akhawunti ukuze ukuphinde isebenze ngoba izinkinga ezinazo izinkinga ezingaphezulu kwalezi engizilindele. Into yokuqala engizoyenza ukuthi ngixhumane nabomnyango wala ekade ngenza khona la engabhalisela khona. Ngiku-WhatsApp, ngizongena laphaya ekunemithetho khona, okunemibandela khona yokuthi uma ufuna ukuvala i-akhawunti yakho ochofa kephi. Ngibe bese ngithinta lapho ngilandelele yonke imigudu ekumele ngiyilandele ukuze ikwazi ukuthi igcine ivalekile. Ngizothi uma ngabe sengi-right bese ngiyakwazi ukuthi ngiphinde ngibuyele ukubo futhi ngibatshele ukuthi hhayi sengicela ukuqhubeka ne-akhawunti yami angisayivali izinkinga seziphelile. Akukho okunye ekumele ngenze ngakho.

Siwumphakathi sizonxenxa bonke abantu abanamakhono kube yibona abasondelayo eduzane, abaMaskandi bacule uMaskandi abe-Gospel bacule i-Gospel. Umuntu nomuntu sizomnikeza ivesi lakhe ezobe libhekane nqondo neculo esizobe silihlanganisa sonke siwumphakathi. Ngaleyo ndlela sizobe sikhombisa ikhono kuwona wonke umuntu okhona wasemphakathini. Kuzothi uma ngabe sekuqediwe ukuhlanganiswa le ngoma sayizwa ukuthi iyahlangana. Sobe sesikhanda-ke ikhwaya ezoba yimbumbe sesikwazi ukuthi siyihambise la idingakala khona. Ifomethi entsha yomculo izobe seyihlangene sesikwazi sonke ukuthakasela nokuveza ukuthi sinawo amakhono ahlukene endaweni. Ukuze nangelinye ilanga makwenzeka kuthiwa kunento edingakalayo sazi ukuthi siyakwazi thina ukubambana siyindawo yethu siyikhiphe sonke ngaphandle .

Sawubona mngani, mngani yazi he ngibuka la ukuthi ngempela ukubani kuthiwa imisakazo asinayo ngabe senzenjani ngesimo sezulu. Izolo lokhu bengiya edolobheni mangiya angiphethanga zinto ngenhlanhla u-driver wetheksi bekayivulile itheksi yakhe. Hawu uma ngithi ngiyalalela hhayi bo, izulu lizona. Ngathi ngifika nje edolobheni into yokuqala engiyenzile ukuthenga i-umbrella ukuze nginganethi. Hhayi khona kuyasisiza ngempela ukuthi manje sesiyazi ngesimo sezulu imihla namalanga. Ehhena mngani nami ngiyibonile yazi ngibuka indlela izinto ezenzeka ngayo. Cabanga nje iy'ngane zethu esikoleni bezizonetha ukuba kuthiwa bengingalalelanga ekuseni. Hhayi ngeke mngani sekumele umuntu ngempela manje avule umsakazo ilanga nelanga, ukuze njalo sizophokophela phambili.